Loko ku lava ku sengiwa masi khale a ku tekiwa homu yi bohiwa timhondzo yi bohiwa na dzandza loko hi heta ku bohiwa na dzandza vakhalabya a va ta nghena exivaleni va khomile mabakiti va sungula ku kamela masi lama humaka emaveleni va ma chela.

Loko munhu a lava ku hluva huku i rhanga loko a lava ta susa masiva i rhanga a teka huku a yi chela ndzeni ka mati ya ku hisa se a kota ku ma tsuvulela swo fana na loko u kha u tsuvula ehansi.

Masi ma pfuna eka miri wa munhu ku leswaku munhu a tshama a tiyerini mhaku masi ma endla ku munhu a tiyela. Eka vana lavatsongo masi ma xurhisa hi mhaka ku ri ku na vana lavatsongo va ha ku va dya swakudya swa starch se va faneleke ku nwa masi leswaku va ta tshama va xurhile.

Enkarhini wa khale a ku na swiyila swa ku tala eya a ku ri ntiyiso loko homu yi nga ndlayiwangi hi madlayelo lama kona lamanene vanhu a va ta hlupheka nkama wun'wani a yi ta va tsutsumisela exiyindlwanini.

Ntirho lowu nga kona wa ku yevula swifuwo leswi dlayiweke emutini i ntirho wa vavanuna hi mhaka ku ri vavanuna hi vona va tiva ku yevula swifuwo hi vukheta.

Swa boha ku ku ku ku susa mavoya ya swiharhi loko swi dlayiwile hikuva mavoya ma swiharhi a ma dyiwi naswona a yi nyama se hikokwalaho swa boha leswaku fanekele ma susiwa ku ta kota ku sala nyama leyi nga kona eka swiharhi.

Manyoro ma tikhemikhali ma pfuneta ma endla leswaku swibyariwa swi kula endhawini leyi noneke naswona swi kula hi xihatla.

Or lama nga na rihanyo ra lama ma kuma bya tihomu na tihuku kumekaka laha ku tshamaku.

hi kumbe vulongo.

Swi nge endli ni titwa kahle hikokwalaho ku ri swimila swa mina leswi ni nga ta swi byalini swi nge khomi ku kula ka kahle.

Swa pfuna eka van'wamapurasi hi mhaka ku swi va dlayela switsotso leswi swi ta ku swi ta dya swimilana swa vona loko swi byariwile.

Vuyelo ro biha leri nga kona eka tikhemikhali or switsotswana swi nga na byona eka mbangu hileswaku tikhemikhali letiya nkama wun'wani loko mo dya matsavu kumbe swimilana leswi nga ta swi byariwile epurasini mi nga swi hlantswangi swi nga endla swi mi dlaya kumbe ku mi tisela mavabyi emirini wa n'wina.

Ndzi nga va lemukisa leswaku a va hunguti ku tirhisa tikhemikhali leti nga na makhombo loko va la ta pfuneta swimilana swa vona. A va yi va ya chekisisa va kambisisa leswaku tikhemikhali leti va ti tirhisaka a ti na switandzhaku loko va nga se swi tirhisa eka swimilani swa vona.

Loko vamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali vamapurasi va nge he kumi ku vuyeriwa hi mhaka ku ri switsotso swi ta swi ya dya swimilana kumbe matsavu ya vona hinkwawo ma sala ma hela ku nga sali nchumu epurasini.

Swiphiqo leswikulu i ku ri tikhemikhali ti tirhisiwa ngopfu ta vurimi hileswaku tin'wani ti endla leswaku swakudya swi nga hatli swi kula hi ku hatlisa mara swi tumbelekile.

Tipholisi ta mfumo leti va nga ti endlaka va nga endla leswaku vamapurasi va vulavula va va na ku twanana va cincana mikarhi ya ku byala swimilana leswaku va ta kota ku hungusa tikhemikhali.

Ndzi nga yima a mahlweni ka vamapurasi ni vatsundzuxa hi leri nga kona ya ku tirhisa tikhemikhali leti nga riki enawini. Ni va byela leswaku va fanele ku ya tirhisa tikhemikhali leti ringaneke eka swifuwo kumbe swibyariwa swa vona.

Ndzi nga dyondzisa xikolo leswaku swi na khombo ku rima hi tikhemikhali hi mhaka ku ri nkama lowu tikhemikhali ti helaka swi ta endla endla leswaku swimilana swa wena swi nga kuli xihatla swi ta endla leswaku swimilana swa wena swi nga sirheleleki kumbe swifuwo swa wena swi ta swi nga koti ku ya sirheleleka.

Tikhemikhali ti nga onha mati kumbe misava hikuva loko i tshama i kha i ti chela mikarhi yo leha swi endla leswaku misava loko sun sunlight yita emisaveni yi kuma leswaku misava a ya ha fuyanga hi mhaka ku ku ta ku tele tikhemikhali endzeni ka misava ende tikhemikhali ti tswonga mati leswi endlaku ku ta sala u nga ri na mati tin'wani tikhemikhali a ti kahle ka swifuwo ti nga dlaya swifuwo.

Swi ta endla leswaku nxavo wa swakudya wu ya ehenhla hi mhaka ku ri swakudya swi ta kha swi kala swi ta tika leswaku swakudya swi kumeka.

Hikokwalaho ku ri va va va langutisele ku swifuwo swa vona swi hatla swi kula va langutise loko swirimiwa swa vona naswona swi hatla swi kula loko ku ri misinya leyi humesaka ma mahandzu na yona yi hatla yi kula yi ta kota ku humesa mihandzu liya ya ku tala.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali hikokwalaho ke ni ta va leswi ni endlela leswaku swifuwo swa mina swi kula hi ku hatlisa ni endlela leswaku swimilana swa mina naswona swi kota ku hatla swi kula.

Va nga tirhisa vulongo lebyi kumekaka exivaleni xa tihomu kumbe vudyangwani na matoto leswi kumekaka exilahlwini xa tihuku.

Vona va va langutisele mbuyelo lowu va nga ta va ri na wona loko mbuyelo loyi a nga ta wu kuma ta kuma mbuyelo ya leswaku swifuwo swa vona swi hatla swi kula hi xihatla.

Ni nga va hlohlotela leswaku va fuya tihuku kumbe tihomu ta ku tala laha tihomu ti tshamaka kona hi siku rin'wana na rin'wana va ta hamba va teka swilo leswiyani swa vulongo va hamba va chela eka swimilana na laha tihuku ti tshama kona va ta hamba va teka vudyangwani na matoto va chela eka swimilana.

Tiyindlu leti tshamaka vathori va le purasini a ti hlayisekanga hi mhaka ku ti va ti ri tiyindlwani leswitsongo eka nkarhi wun'wani tiyindlu ta kona ti va ti nga ri hava na ndhawu ya ku enela leswaku munhu a nga vhakacheriwa hi muvhakachi kumbe a nga tlela va ri vambirhi embendweni wun'we.

Ku hungutiwa ka muholo wa vurimi swi ta khumba leswaku vamapurasi va fanekele va nga ha hakeli ngopfu varimi lava nga va thola emapurasini ya vona leswi vulaka ku varimi vo tala va ta va kha va nga kumi mali yo tala.

Ni mi tivisa hi ta purasi ra mina purasi ra mina ri xavisa tidiriva tidiriva leti endlaka vhinyo, vhinyo leyi nwiwaka hi vanhu va ku tala tidiriva leti ti kumekaka epurasini na mina hi ta ku tshuka na to basa.

Ni nga byala matsavu ya matamatisi, miroho ya tin'hwembe, miroho ya xipinachi ni nga byala misinya ya mimangwa, malamula, maovhakhado na swinarekisi ni nga swi byala hikokwalaho ka ku misava ya le Limpopo yi endla ku matamatisi ma hatla ma kula swinene.

Ni nga byala timanga leti tirhisiwaka ku kandzela miroho ni nga ti byala timanga leti tirhisaka ku kandzela muroho ku nga timanga nga to tshuka hikokwalaho timanga leti kandzelaka muroho vanhu vo tala va le Limpopo va ti tirhisa a va kandzeli muroho ntsena va kandzela na nyama ya homu.

Ni nga xava jojo tank leyi ni nga ta hamba ni kelela mati a tikweni ra le kusuhi la va humaka mati ni chela ni endla ku ri tshama ri tele. Ni va na tisambelo leti ni nga ta tiveka mahlweni ka tihomu leswaku tihomu ti ta kota ku nwa mati laya ndzeni ka tisambelo letiya.

Malume tihomu na timbuti swi fanele ku tlhaveriwa na ku yisiwa edibini ku ya ku hlambisiweni ku ya chekiwa na le ku yisiwa ka madokodela ma swiharhi loko ma ta emugangeni ku ya chekiwa leswaku a swi vabyi na.

A ndzi ta teka swifuwo leswi swi nga na vuvabyi lebyi tlulelaka ndzi ya swi pfalela endhawini ya swona swi ri swoxe ndzi endla leswaku swi kuma vutshungulo nkarhi wa ha ri kona before swi tlulela eka leswin'wana swiharhi.

Vatirhi loko va lava ku ta senga masi va fanekele loko va boha homu loko va yi boha timhondzo ku yi nga fambafambi va yi boha endhawini leyi nga ta basa. Loko va senga masi lama va faneke va chela endhawini leyi nga baseke na vona loko va khoma mavele ma tihomu va sungula ku senga masi va faneke va khoma hi mavoko lama baseke.

A ni se tshama ni vona xi ho xifuwo xo karhi kha xi sengiwa masi ni lo hlamuseriwa ku ri masi ma sengiwa njhani.

Hikokwalaho ka ku n'wina mi lava ku huku ya n'we yita yi hluviwile swi ta lava ku mi hakela na fifteen rhandi ya ku hluviwa ka huku hi ku huku loko yi hluvisiwa mi ngetelela fifteen rhandi huku ya n'wina yi hluviwile.

Loko mbewu yi nga kamberiwangi swi nga endla swimilana leswi nga byariwa ensin'wini swi nga kuli se swi na nkoka ku kambela mbewu ya wena ku endlela leswaku loko u byala mbewu ya wena yi kota ku mila kahle yi tlhe yi kula.

Vubihi vukahle bya crop rotation i ku ri swi kota ku endlela leswaku endhawini yeleyo loko ku ri na swilo leswi nga ri ku swo endla ku swimilana swi kula kahle swa suka swa kota ku ya susiwa ku sala ku nga ha ri na nchumu ku sala ntsena leswi nga ta endla ku swimilana swi kula kahle.

Ku cinca ka maxelo swi endla leswaku swakudya swin'wani swi onhaka swi hatla swi bola se leswi endlaku leswaku swakudya swi nga kala emaxopeni swi nga ha kumeki hi ntalo ku sirhelela ku cinca ka maxelo i nga teka swakudya leswi swi rhandzaka mumu swi veka endhawini leyi hisaka loko ri nkarhi wa xixika i va na ndhawu leyi nga ya aka ndhawu leyi nga ta yi kha yi hisa ku endlela swakudya leswi rhandzaka mumu swi nga onhaki.

Vatirhi vo tirha emapurasini a va tirhi ehansi eka eka swipimelo swa kahle hi mhaku va tirha va ri hansi ka ntshikelelo valungu va vona va tirhisa nkarhi wo leha nkama wun'wani a va kumi na nkarhi wa ku wisa va tirha ingaku ko va mahlonga.

Ni vona swi nga lulamelangi leswaku vatirhi vo tirha emapurasini va tirha navusiku ina ku na lava tirhaka ti-night shift mara vanhu vo tirha emapurasini ni vona swi nga lulamelangi va tirha navusiku hi mhaka ku navusiku nkama wun'wani mi nga kuma va khile na matamatisi ya ku bola nkarhi wun'wani va khile na mango wo ka wu nga se vupfa swona se swi kahle ku vanhu vo tirha emapurasini va tirha kahle loko dyambu ri xini va kha va swi vona hinkwaswo swi ri le rivaleni.

Vanhu va ku tala lava tirhaka emapurasini va complain-a leswaku mali leyi va yi kumaka emapurasini ku nga muholo wa vona a wu fikeleli swilaveko swa vona vona hi mhaka ku mali leyi va yi tsarisaka hi siku yi va yi ri ntsongo loko n'hweti ya hela va va horile mali yitsongo leyi nga fikeleliki swilaveko swa vona na ku hlayisa mindyangu ya vona.

Vatirhi va mina hi kunguhatile ku ya tiyisisa leswaku vatirhi va hina kusukusela namuntlha va ta va va hlayisekile loko va kha va tirha a ka ha ri na vatirhi lava nga ta tirha namadyambu vatirhi hinkwavo va ta tirha kusukusela hi seven ya nampundzu va chayisa hi four namadyambu va ta kota ku kuma nkarhi wa kahle wa ku wisa naswona vatirhi lava nga ta va nga pfukangiki va pfumeleriwa ku ya tsutsumela etitliliniki ku ya kambisisa ku va nga va kha va hluphiwa hi yini.

Hayi a va holi mali leyi ringaneleke ku ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaka hi mhaka vatirhi va le mapurasini va tirha ku sukusela nampundzu ku kondza ri ya pela nkama wun'wani va tirha na le xikarhi ka vusiku.

A ndzi ta kombela ndhawu leyi nga na mubedo leyi nga na sambelo ya ku hlambela ka yona na laha ni nga ta kota ku ya swekela ka swo kona swakudya swa mina swa ku fihluta ku ni va na ndhawu leyi ni nga tshamaka ka yona leyinene.

Hayi ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle leswaku vatirhi va tirha hi siku leri ku nga na ku nga na mpfula. Mpfula loko yi ku nela ehenhla ka miri ya wena yi tisa vuvabyi byo karhi van'wani ma kuma ku marhambu ma vona a ma ha tiyelanga ma kuma leswaku a vha a sungula ku vabya vu ra vuvabyi bya marhambu se a swi pfumeleriwi ku vatirhi va nga tirha ku ri na mpfula mhaku mpfula ya helela henhla ka mizimba ya vona.

Ni swi vona swi nga fanelanga ku va thola vanhu lava va humaka matikweni ma le hambi hikuva loko va fika laha South Africa va tirhisiwa a hansi ka ntshikelelo naswona ntsengo ya mali leyi va yi kumaka yi va yi ri ntsongo hi mhaka ku va swi tiva loko va fika la South Africa va ti hikwalaho ka ku lava mitirho se va ta endla xin'wana na xin'wana leswaku va kuma mali.

Ni vona wu nga ringanelanga ku ya hi mina hikwalaho ka ku ri loko i ya yi hlayela hi maawara lawa ma ti tirhaku ti va ti tele se mali leyi va yi ri ntsongo se swi kahle loko va ku yi awara munhu u tirhela fifty rhandi ni vona ku ri yona leyi yi nga ta yi ri kahle hi mhaka xo sungula va tirhela emun'wini a ku na mindzhuti vona va tirhela emun'wini ene la va tirhelaka kona a swi langutisi ku environment ya njhani a swi langutisi ku misava ya ku hisa ku fika kwihi mhaka va tirha va tlhe va mbale na mabutsu se va tirhi va kha va juluka hinkwaswo swi vuya ehenhla ka vona na ku karhala.